Maqela kubalulekile ukuba sibususe bonke uboya ezigusheni ngoba kaloku ukuba sibususa bonke luye loo nto libunyuse ixabiso loboya.

Ingadala amathuba omsebenzi, ingangenisa imali, inganyusa uqoqosho loMzantsi Afrika wonke jikelele.

Imfuyo yakho izawuhlala isemgangathweni, iphilile, ayizube ihlaselwa zizifo. Kwaye loo nto izawukwenza ukuthi ezinye izifo ezi zingasuleli abantu zezilwanyana.

Abalimi bafaka inkxaso eninzi ekonyuseni uxabiso lwezemali kwilizwe laseMzantsi Afrika nalapho kuye kubonakale nangendlela abathengisa ngayo.

Kuthethwa ngokufumana iimarika ezintsha ezilapho ungathengisa khona ukuguqula imveliso yakho nokufumana apho izinto ezifunwa khona ngabantu ezibalulekileyo ukuze uzithengise.

Lunciphisa imveliso yakho, lunyusa uxabiso lemveli kwaye lukhusela izifo.

Okubalulekileyo kukukhetha imbewu efanekileyo.

Ngokuba kaloku kukutya okunempilo, ufumana.

Ndingaqala ngokulima amakhaphetshu ngokuba akhula kakuhle ebusika.

Umfuyi makahlukanise izigulane .

Nazi endizaziyo, ndibonelele nge-BP, izixhobo.

Ndingathanda ukulima ngokwam kulo mhlaba, hayi ukuwuqeshisa.

Ewe, zikhona izityalo endakhe ndazibona ziqhuba ngcono.

Isityalo endinomdla wokusityala sisitokhwe, izinto .

Ukutyala umbona kunzima ngakumbi kunokuvuna kuba kufuna.

Ndingambonisa umlingane wam ngale ndlela, ndiza kuqhubeka .

Ewe, abantu bakuthi basemdla kakhulu noququzelelo olungemka, ngakumbi olujolise ekuncedeni uluntu lwabo ngakumbi abo bangathathi ntweni. Iigadi zoluntu okanye iiprojekthi zokulima ezincinane eziphuhliswa ngabahlali ziye zabonakala njengeendlela esebenzayo yokuphuhlisa uluntu ngezindlela ezininzi.

Awona mazwe athenga kakhulu yiUnited States, yiGermany dash kunye neRussia. Ngawona ke loo mazwe athenga kakhulu eMzantsi Afrika.

Awona mazwe athenga kakhulu izivuno zeziqhamo zaseMzantsi Afrika yiUnited States, yiGermany, yiNetherlands, yiChina, yiRussia, yiUnited Arab Emirates kunye neBangladesh.